Ke go netefatsa hore bahodi fa ba ya tleliniking ba seke ba emisiwa sebaka, mme fa e le gore o na le ba palelwang, ba lefapha la boitekanelo ba tshwanetse gore ba ba latelele ko malapeng a bona.

Ke bona gole botoka gore ba itlhokomelle bone ka lebaka la gore kwa dintlong e di tlhokomelang bagodi, ga se gantsi ba ba tseelang matsapa le go bitsiwa, ba bitsiwa.

Ke gore rona he ne re le batho re tlhaloganye diyo tse dintsi, mme ba e le goreng ba bereka ko dintlong tsa go tlhokomela bagodi, ba tlhaga sekolong gore go nne jalo, mme rona go na le diyo tse ding tse e le goreng ga di tlhaloganye, mme a re di kgone, mme re ba fella le pelo.

Ntlha ya gore mo nakong ya kgale, o ne o ka se tlhapise motsadi wa hao kgotsa nkoko wa hao mme fa o mo tlhokomela, o pateletseha hore o mo tlhapise mme ko dintlong tsa tlhokomelo ya bagodi e le gore ba tlhaha s'kolong, o dira jalo.

Lelapa la setšhaba di na le seabe sa gore ba tlhokomela bagodi go phala rona ka ntlha gore a itse gore tshwantse a j'eng, tshwantse a sa ja eng.

Fa ba ya tleliniking ba ba fa meriana, mme go na le ba ba e le goreng ba re ya kwa tleliniking, ba kgona ho ya ba ba tlhola gore ba siame na.

Fa ba ba tseya karata, ke yone e ba thusang ho reka dilo tse e le gore ba di tlhoka.

Ke go kwala lokwalo, mme go feleletse go ilwe ko pusong ba kgone go le bontsha gore go diragala eng.

Go na le madi a e le goreng ba lelapa ba ntsha, mme a tlatsa ke tšhelete ya bona ya phenšene.

O na le dingwaga di le sixty ka ntlha'a gore fa o na le dingwaha di le sixty, ga o sa kgona go dira, mme ke ka moo tšhelete ya bagodi o kry-a ka dingwaga di le sixty gore o kgone go iphedisa.

Ke ka ntlha ya gore ga ba na madi a go fitlha kgotsa ba dula ba le nosi. Fa go na le bagodi ba ba sa kgoneng go ya, dipetlele le bone tshwantse ba ba latelle mo motseng.

Ke gore ba nne le transporoto e ba latella e ba isa dipetlele, mme e ba busa gape.

Mo ke dulang teng, go staraga ka ntlha ya gore basadibagolo ba khone go ya tleliniking mme ba boa ba sa tshwara meriana e ba siametseng.

Ho botlhokwa ka lebaka la hore bona ke batho ba e le goreng ba di gore ba dikhutshwane, mme ba palelwa ke ho fitlha ko tleliniking, le yaanong o ka se utlwe tleliniki tse di tsamayang tsa puso, le ko mekhukhung di tshwanetse ho

Mokgotlhwane le di high blood-e.

Fa tleliniki e le ko kgakala, baahi ba tshwanetse ba batle transporot-o ya ho ba isa tleliniking, mme gape ko metseng ga gona di resource-o dile dintsi mme ke ka moo ditleliniki di nna kgole le mo.

Mme fa go sena melemo kwa ditleliniking kgotsa ko dipetlele, ba go bolelela gore o boe ka date di e rileng fela fa e le gore o na le madi, o ka kopela ba go kwalle fo fatshe, mme wa ya ko go rekisiwang meriana ko teng, wa ithekela moriana.

Ka lebaka la gore ga ba itse gore ko pele ba yo fitlhela ba ba bolelela gore ba tshwerwe ke bolwetsi bo bo ntseng jang.

gore ditleliniki di a tlala, mme o ka fitlhela e le gore o ile llata ga o tsena, ba sa go thuse. So, o tshwanetse gore o phakele gore o kgone go fetsa ka nako.

Boimane a se bolwetsi, e fela ko ditleliniking baimane le bana ba bannyane le bagodi, ke bone ba ba tseiwang sentle, ba tseelwa le matsapa.

Re ka se tshwantshanye tropo le motse. Teropo e na le dilo tse tsotlhe, metse na le dilo tse e le horeng ha e na tsona, go a pala.

Ke gore ba kgone ho thusa batsofe le bana. K'ore tleliniki e tsamayang, e tshwanetse go tshwana le e le horeng e mo motseng, e agilwe gore e kgone go thusa ba ba e le horeng ba pallwa ke o fitlha ko tleliniking.

Nka leboha thata ka ntlha ya hore ke e fitlhetse thuso e le horeng ntse ke sa e solofela hore ke tlo e fitlhela.

Mmele o tshwarwa ke tlala thata. Mmele wa hao o s'tlhole o bereka go tshwana le pele. O tshwanetse go ya tleliniking ba o tseye madi, ba netefatse gore o tshwerwe ke eng, mme ba o bolelela hore o tshwanetse go ja dijo tse feng.

Motho a ka iphitlhela a s'tlhole le ko sekolong ba ka iphitlhela khona go ka utlwella ka lebaka la hore o tla be a tlhaka-tlhakane a nahanne diyo tse neng di dirahala kwa lelapeng.

Ba ka ba ba direla ko ba kopanang ko teng, ba bolele ka mathata a bona. Ba kopane le batho ba e le horeng le bona ba kile ba sotliwa mo bophelong, mme ba bolele ka mathata a bona, o mongwe le o mongwe a bolele ka mathata a bona, go bo go nne le mo e le goreng ga ba fetsa go bua mathata a bona, a nna a ba kgothatsa.

Mo ke dulang teng, ga gona di ambulentshe, mme tleliniki ya fa teng ga e bereke bosiho le motsheare, e bereka go simolla phakela go fitlha bošiu, mme fa ba ka e dira gore e bereke bosigo ka ntlha ya gore go na le ba e le goreng ba na le go lwala bošigo mme o tshwanetse go nne le di ambulentshe gore di tle di tlo ba tsaya, di ba ise sepetlele mme le ambulentshe e fitlha nako e setse e ile. Jaanong, fa ba ka dira gore tleliniki e bereke bošiu le motshehare, go ka ba botoka.

Ko diteropong, go na le dilo tse tsotlhe ao tshwane le mo magaeng, mme kwa diteropong ba tseya batho sentle, mme ga ba ba felle pelo, mme baoki ba kwa teng ba batla go dira, ba itse se ba se tletseng kwa tirong.

Tshwanetseng go se dira fa o na le kotsi mo tseleng, o tshwanetse go founela ambulentshe gore e tle. Ga wa tshwanela go founela kwa s'petlele ka ntlha ka gore fa o founela kwa sepetlele, e tseya sebaka gore e fitlhe. Mosola wa ambulentshe ke hore fa ba ambulentshe e tla o dirahetse le kotsi mo tseleng, ba re thusetsa gone fao mme ga eba gore o tlhoka go ya bookelong, ba go tsaya ba go isa bookelong.